Ndiyayixhasa kakhulu ke le nto umzala wam ayenzayo intokubana akwazi ukuyiguqula ulwimi oluthethwa phayana kube lelinye ulwimi afuna ukufunda ngalo kuba xa ngaba ufuna ukwazi ezinye iilwimi kulula ukuba uzive , uzive xa zithethwayo ukwenzele uba ukwazi ukuyiqonda intokubana eli igama lichaza intwethile. Xa kukhona nemibhalo ebhaliweyo pha kwezi nkqubo ke zidlalwa kumabonakude.

Abaphembeleli ke banayo into yokusiqhatha okokuqala, kuba bona bayakwazi ukusicebisa ngezinto ekufuneke sizisebenzisile nje ngezenwele nezobuso nje ezomzimba. Basiqhathe ke bathi into okuba ilungile kwaye kunyanzelisile uba wonke umntu ayisebenzise abaye basichazele ngobungozi obuye buthi mhlawumbi bube khona xa umntu engalungelani nayo le nto bathe bayiphembelele. Okwesibini, basichithela ixesha elininzi abade bangene emxholweni ngento abayiphembelelayo, baqale basichazele ngeengxaki zabo ophinde futhi bangasichazeli iingxaki abathe badibana nazo kwezi zinto baziphembelelayo.

Ukwenziwa ke kwala maqonga kwaye kwanyanzelisa into okuba bakwazi ukufaka indawo yokuba ukubangaba ukhumbule igama lemvumi yale ngoma uyikhangelayo ukwazi ukulifumana nokuba zingoma zakhe zonke zakudala nokuba zezangoku. Loo nto leyo ke iye iqashisele into okuba ingoma ethile okanye indlela yomculo lo uwumameleyo iyakwazi uye iqashisele into okuba ungakwazi ukonwabela umculo othileyo. Ukwazi ukhumbula naleyo ke imidala, nokuba sele ulibele igama lemvumi uyakwazi uba ubhale igama lengoma oyikhangelayo ukwazi ukuyifumana.

Kula maqonga onxibelelwano siwasebenzisayo kule mihla yamahlanje aye yanele i-gigabyte enye kwinyanga yonke ngokuba kuye kuxhomekeke ngokuba leliphi iqonga olisebenzisileyo. Xa ngaba usebenzise ubuso bencwadi, i-gigabyte enye iye ibonakalise imifanekiso edlalayo noba mihlanu koko ungakwazi ke ngoku ukuba ukwazi ukuyisebenzisa kolunye uhlobo lonxibelelwano njengoWhatsApp. UWhatsApp ke uyakwazi into yoba ikwazi ukuhlala inyanga enye i-gigabyte enye kuba kolo hlobo uyakwazi ukufowuna, kodwa ke amaxabiso awo ahlukile. Kwamanye amaqonga uyakwazi into okuba ukwazi ukusebenzisa i-gigabyte enye inyanga yonke kodwa ke amaxabiso wawo, ndigxila kwinto yoba amaxabiso amaqonga awafani.

Eyona nto yenza into okuba abantu bazixabise kakhulu ooNetflix nooShowmax yinto okuba zonke iinkqubo ezidlala kumabonakude nezingekaboniswa ziyavela phayana. Okokuqala, ukumstrimisho lona awunazo iintengiso eziye zibhengeze uhlobo oluthile lwezinto ezithengiswayo, ngoko uyakwazi into yobana ukwazi ukuyeqa. Imicelimingeni ke ekhoyo phaya yinto yoba abantu abaye baxabise imisebenzi yabo, mhlawumbi umntu unomsebenzi wesikolo okufuneke awenzile, uxabise ukuba makagqibe laa mifanekiso ayibukeleyo pha.

Iinkonzo zomstrimisho zithe zayenza lula kakhulu indlela yento yoba umntu akwazi ukufunda ezinye iilwimi kuba umntu xa ethe estrimishile ebukele kumabonakude kukho amagama aye abhalwe kancinci pha kumfanekiso wenkqubo edlalayo. Umntu ke xa ethe wanqwenela ukwazi ilwimi oluthileyo uyakwazi ke ukuba atshintshe kwindawo yokucupha apho kule ndawo yomstrimisho amamele olu lwimi anqwenele ukulwazi, eqaphele la magama abhalwe phaya emfanekisweni. Xa ethe emamele afunde nawo magama into ethethwayo phaya ngolu lwimi umntu athi amamele ngalo ajonge nala magama, uyakwazi ukungqamanisa wenze ukwazi intsingiselo magama athethwayo.

Ndandike ndaphelelwa ke yidatha ndabe ke ndingenazo neendleko zokuba ndidibanise ndikwazi uthenga umoya wexesha, loo nto leyo kubizwa ke uba yi-airtime. Kodwa ke kuba imihla yamahlanje uyakwazi ukubhalisela ityala lokuba ukwazi ukufumana idatha, le nto ke iba yindlela lula ukuba ukwazi ukubhatala, ukwazi ukuthenga idatha. Kodwa xa ngaba ungayikwazanga ukuyibhatala ube nayo inxaxheba yokuba ubhatale elaa tyala ubulenzile uba ukwazi uthenga idatha, loo nto leyo iyakwazi ke ukuchaphazela lo umoya wexesha oyithethileyo oyithengileyo ukwazi uba ukuvala elaa tyala. Loo nto leyo ke ayiye imphathe kakuhle umntu ngokuba kuye kungxamisekile xa ufuneke uyisebenzisile ngelo xesha kodwa ke baye bayitsale kuba befuna ubhatale ityala. Ayikho mnandi laa nto.